Temothuo e ka netefatsa gore ga gona dijo tse di senyegang tse di latlhegang ka metlhala ka matsatsi ka go di ba ya mo dithemperetšheng tse siameng ka nako tsotlhe le masela a gona yo a latlhiwang yo a ka metlhala ka matsatsi go netefatsa gore a ya tokafala.

Balemirui ba ka netefatsa or ba aga ba tlisa di system go netefatsa gore dipolase tsa bona ga di senngwe ke morwalela ka metlha.

E ka thusa ka tsela ya gore fa go nosetsa, go nosetsa metsi a a badilweng gore a tlhokega for poleke eo e seng go nosetsa go feta go senya metsi.

ya diphologolo e tlo ama batho e le bantsi ngwaga yo e tla ho bohloko. Go tlo short-a dijo, go tlo short-a nama. Di-shop-o le balemirui ba tlo sokola e le tota. Ke ka fao re le batho re ka kopana ra netefatsa gore ka metlhale ka mabaka re sireletsa diphologolo from polaong re tsa diphologolo ka ngata tee ka ho šomišana re le ka moka.

Balemirui ba ka boloka metsi ka di ka matamong, morago ga dipula.

Ke akanya gore go thusa batho gagolo ka go hlokomela diphologolo, ka tsela e e siameng le e e tswelelang pele.

Tsela ya maleba ya go tsamaisa nama eno ka tshwanelo. E ka ba e le gore go ko dipolaseng go le ko mmarakeng ba kwana ka nama e le goreng ya tlhokega, ebe ko mmarakeng ba botsa polaseng go tlhokega nama e e . E be ko dipolaseng ba tlhaba nama eo go ya ka dinyakwa tsa mmarakeng, go se senye nama le go se bolae diphologolo tse ngata go sa tlhokege.

Ke melemo ya selemo le ya go leba mariga, mo go ka nosetsango mo mafelong a lebaneng.

Ke temothuo e ka kgona, temothuo ya segompieno e ka dirisa ditsela tsa kgale, thata le bonnyane gagwe eo e leng gore o sa tshwere metsamayo go ba dilo tsa thekenoloji ya gompieno go bona dipoelo tse dintle.

Ke netefatsa gore diriswa di atlege ebile di bereke 'tsatsi le le latelang ka mehla le ka mehla, ebile temothuo e atlege ka nako tsotlhe tiro e tswelele pele go se be go sena le ka mathata go ba malwetse a a fapa-fapaneng.

A ka lemogwa ka fa diphologolo di thoma go tswa go ba di se tlhole dija ka tsela e di tlwaetseng go ja ka tsona, di sena maatla. Di sena maatla a go phela ka mokgwa o ne ntse di phela. Di sa bontshe le ka bophelo di ka laolwa ka go thoma go hlokomediwa le go hlabiwa di-injection-e tsa gona tsa diphologolo tsa go thibela malwetsi kapa tsa go fodisa malwetse a a fapa-fapaneng.

Ke be nka botšiša dipotšišo tsa go tshwana le gore ka mehla le ka matsatsi o kopana le mathata go ba ee mathata a ma jwang mabaping disenyi le malwetsi mo diphologolong le mo ditlhareng tse di le mo tsa gagwe, ebile o dira eng ka tsone. Nke be ka botšiša gape le gore tsela e netefatsang gore disenyi le malwetsi di a fela ke tsela e bjang go dirwa eng ka mehla ka matsatsi.

Baithuti ba ba yang go ithuta go nageng tse dingwe, ke nagana gore tshwanetse ba tsebe ka ba lebelele tse di ntšhi mo ga thekenoloji e sebediswang ba ba ne le botsibi ka tsona, le gore ba ka itirela tsona gobane Aforika Borwa ga ena metšhini e e mo dinakong mo tsa temothuo.

Dijalo tsa diterebe di kentshitse letsogo le legolo mo tswelelong pele mo ikonoming. Ka gobane diterebe di dira ka e le dilo tse dintšhi tsa go tshwana le beine, morara ka ntle le tsona diterebe o ka se be le beine le morara. Ke ka fao diterebe di kgona go rekisiwa di le noši, ebile di dire beine go ba morara di rekisiwe ka bo noši ga tsona. Ke ka fao mo ikonoming diterebe, dijwalo tsa diterebe letsogo la teng e le le legolo thata.

Nka mmotsa dipotso tsa go tshwana le gore a go phephile gore ba sebetsi, babereki ba sebetse mo ka mehla le ka matsatsi na. Ebile go na le thuto ya nka ithutang yone ka go sebetsa mo go na, ebile nka mmotsa gore ba sebetsi ba gagwe ba thaba ebile o ba tshwara jwang.

Go kgetlha ke ntho e e siameng, go kgetlha e thusa batho, ditšhaba, ikonomi, le naga ya bo rena. Go kgetlhiwa di mmidi, merogo, tseo tse di jewang ka mehla le ka matsatsi. Go kgetlhiwa ke ntho e e siameng, ebile ke e kgolo ebile ga e tlhoke gore o be le tšhelete e ntšhi gore o e thome.